Dzi bannga dzi na tshumelo ya u shandukisa masheleni uri a bve kha rannda uya kha dzi doḽa hu na zwiṅwe zwi imiswa zwa masheleni nazwo zwine zwi a fha heyo tshumelo ya u shandukisa dzi rannda uya kha dzi doḽa.

U ya nga ha nḓivho yanga forex ndi u renga na u rengiswa ha masheleni a mashango o yaho nga u fhambana.

Nṋe ndi vhona zwi songo tsireledzea uri muthu a tshimbile o fara gwama ḽa masheleni musi a tshi kho endela maṅwe mashango ngauri vhugevhenga vhu hoṱhe hoṱhe ende ho ḓifha maanḓa na zwa uri zwigevhenga zwi lavhelesa hanevha vhaendela mashango ngauri zwi a zwiḓivha uri vha vha vho fara masheleni manzhi.

Ndi humbulela uri zwine muthu a tea u zwi thanyela musi a tshi ṱoḓa u ita khumbelo ya u shandukisa masheleni awe ndi zwa u ḓivha uri musi ndi khou bvisa rannda ndi tshi khou i isa kha iṅwe ya dzitshelede kana ya maṅwe mashango ndi zwi zwi dzhia vhugai u bvisa rannda kana masheleni anga wa isa kha iṅwe ya masheleni a maṅwe mashango.

Muthu uya ya u ita khumbelo ya u shandukisa masheleni awe dzi banngani kana kha zwiimiswa zwa forex zwine zwa shuma kha u ḓisa tshumelo heneyo ya u shandukisa masheleni.

Bannga dzi ṋekedzaho vhathu nḓivho nga ha forex ndi bannga dza Standard bannga dza Absa na bannga dza Bidvest.

Forex kha ikonomi yashu i ṱuṱuwedza u rengiselana ha dzi thundu kana zwishumiswa na u ṋekana ha masheleni.

Uri ndi vhone uri masheleni anga o vhulungeya zwi tshi ḓa kha mafhungo a forex ndi zwine nda nga ita zwone ndi u ṱoḓa na zwiimiswa zwi zwo zwone zwa fulufhedzea kana zwiimiswa zwine zwi a ḓivhea zwine zwi a shuma na na mafhungo a forex u gudisa uri forex i shumisa hani.

Nga u ya kha zwiimiswa zwo fanelaho zwa u shandukisa masheleni u sa wane vhathu vhane vhavha vha khou fulufhedzisa masheleni a vhu khwiṋe u fhirisa zwiimiswa zwine zwi a ḓivhea kana zwi re mulayoni na u lavhelesa uri tshelede yau i na maga kana i na zwine ya ḓivhelwa zwone zwine zwi tshimbilelana na zwa sekhurithi ya tshelede zwithu zwi nonga mitalo i no wanala kha dzi tshelede na dzi inki uri dzo imisa zwone naa.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a ḓi wane a khou vula akhaunthu ya bannga kha ḽifhasi ḽa zwino ngauri vhugevhenga ho ḓiṋea maanḓa vhathu vhanzhi a vha tsha tshimbila vho to fara tshelede nga tshanḓa. Nahone hu na huṅwe maṅwe mashopo vhane kana zwiṅwe zwi imiswa zwine musi u tshi khou ṱoḓa thuso yavho a vha dzhii tshelede ya tshanḓani vha ṱoḓa zwa u to badela nga khadi kana nga u to vha itela hezwinoni zwine vha ri u vha u kho to ita zwa u tovha transferela tshelede.

Ndi nga shumisa ṱhanziela i bvaho kha mashopho a zwiambaro ane ndavha na account nao ngauri mashopho manzhi a zwiambaro a vho rumela zwitatamennde zwavho zwa ṅwedzi nga ṅwedzi nga email zwine imeiḽi ndi a kona u i swikelela ndi huṅwe na huṅwe.

Zwone ndi vhona zwo tea uri bannga i dzhie masheleni arali wo dzhia masheleni au tshifhinga tshisa thu swika tshe wa tendelana tshone ngauri bannga na yo i vha yo yo vhea hayo masheleni kha zwiṅwe zwi imiswa zwine navho vha vha vho vhetshelana tshifhinga musi u tshi kho a dzhia tshifhinga tshisa thu swika zwi amba uri bannga i vha i tshi khou xelelwa nga nga nga nga mbuyelo ya dzo.

Maga ane nda vhona uri o tendelwa kana o teaho ane muthu muṅwe na muṅwe a re na account anga a shumisa musi a tshi ṱoḓa u shandukisa phini yawe ndi a uri phini yawe kha ivhe ya tshidzumbe. Nahone hune ya shandukiswa hone a songo vha muthu ane a i shandukisa a tshi kho shumisa kana dzi computer dza muthu muṅwe na muṅwe kana a tshi kho shumisa luṱingo khwalwa lwa muṅwe muthu.

Tsireledzo ya masheleni yone yo khwaṱha vhathu vha tshi khou bannga kha internet arali vha tshi kho shumisa vha sa kho shumisa khomphutha dzo no shumisiwa nga muthu muṅwe na muṅwe hedzi dzi no wanala fhethu hu no pfhi ndi internet cafe, zwi vha zwo tsireledzea arali vha tshi kho shumisa computer yavho vhone vhaṋe ine a i fariwi nga muthu muṅwe na muṅwe a si muthu muṅwe na muṅwe ano ḓivha phasiwede dzavho dza u dzhena khayo.

Ndi vhona unga tsireledzo ya masheleni yone yo khwaṱha musi vhathu vha tshi khou bannga kha internet arali vha sa kho shumisa computer dza muthu muṅwe na muṅwe phini yavho i ya tshidzumbe hu si na vhaṅwe vhathu vha no i ḓivha. Password dzine vha dzi shumisa u vula computer yavho dzi sa ḓivhiwe nga muṅwe na muṅwe na uri musi vha tshi fhedza u shumisa internet heneyo u bannga masheleni avho vha vala internet heneyo vha songo i sia yo vulea.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme u vha na ndindakhombo ya vhutshilo hau nga maanḓesa kha muthu ane u na vhana kana u na vhathu vha hawe vhane ndi ene ane avha unḓa. Uri musi a tshi ṱuwa shangoni kana arali anga wana uri o fhelelwa nga mushumo kana o huvhala lune ha tsha kona u shuma kana lune a vha o ima ushuma lwa tshikhala nyana zwi ita zwi amba uri a vha nga xelelwi nga tshelede ya u vha unḓa. Uri u ḓivhe uri nga ngoho tshiimiswa itsho tshine wa khou tshi shumisa tshine wavha natsho tshi a bveledzisa tshine tsha khou fhulufhedzisa zwone ndi zwauri hu tea u vha tsheka hanefha kha dzi internet uri ndi tshi imiswa tsho to itisa haniho.

Zwine nda nga ita zwone ndi u humbela muṱangano na vhane vha vha vha shuma hanefho banngani kha u fha dzi ngeletshedzo dza hanga masheleni. Na uri u ḓivhesesa uri nga ngoho dzi pfulufhedziso dzine dzo vha ya dzi bveledzisa ndi dza u ṱoḓulusa henetsho tshiimiswa kha zwezwo zwileludzi zwa vhudavhidzani na kha dzi internet hune vha kona u ḓivha nga ha vhaṅwe vhane vha dzi khasiṱama dzavho vha ne vho vha itela tshumelo heneyo.

Garaṱa yanga ya u thoma ya tshikolodo a thi ngo to ita khumbelo, vha bannga ine nda i shumisa vho tovha vhone vho mpfonelaho vha tshi ri vha tshi lavhelesa muholo wanga na nga nḓila ine nda badela ngayo zwiṅwe zwa zwi kolodo zwanga vha ya takalela uri ri vhe na vhuḽedzani. Zwithu zwe vha ṱoḓa zwone ho tou vha luṅwalo lwa u sumba uri ndi hola lini ndi shuma gai nahone ndi hola vhugai, vha dovha hafhu vha ṱoḓa na ṱhanziela ya hune nda dzula hone.

Mbilaelo dze ndavha nadzo musi ndi tshi ḓadza fomo kana ndi tshi vha ane nda khou ṱoḓana na heyo garaṱa ya tshikolodo, ho vha phesenthe ye vhavha vha tshi khou amba nga hayo ya u tsireledza tshikolodo tshine nda ḓo vha ndi natsho, yone ndo i kunda ngauri nda vhudzisesa vha nṱalutshedza nga nḓila ine zwa shuma ngayo ngauri lwo vha lu lwa u thoma ndi tshi zwi vhona.

Nyeletshedzo ine nda nga i ṋea muṅwe muthu ane a khou ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo lwa u to thoma, ndi ya uri hoyo muthu u tea u vha o lavhelesa uri o ima zwavhuḓi kha ndavha dza masheleni khaye na bannga yawe hana zwikolodo zwinzhi zwi no khou mulemela, na zwa uri ma garaṱa ine anga i khetha u ya vhudzisesa nga maanḓesa hanevha vhono tsivhudza kha zwa masheleni vha nga vha vhone vhane vha nga mu thusa nga uri ndi ifhio yo mu fanelaho.

Ndi vhambedza ndi tshi khou lavhelesa dzi phesenthe dzine bannga ya ḓo dzi dzhia musi vhatshi kho vhalela tshikolodo tshine ndavha natsho ngauri hezwo ndi zwa ndeme ngauri bannga dzi fha dzi phesenthe dzo yaho nga u fhambana, dziṅwe dzi phesenthe dzivha dzi nṱha dziṅwe dzi fhasi, kha nṋe ndi zwa ndeme u ḓivha uri ndi phesenthe nngana kana nngafhani dzine bannga ya tama u dzi dzhia zwi tshi lavhelesa tshikolodo tshine nda ḓo vha ndi natsho.

Khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo ya zwenezwino ndo vha ndi tshi khou ita nga epe ya bannga yanga, u dzhena hanefho kha bannga kha epe ya bannga wa ya hafho hune hapfi u ye hone wa tevhedza kana wa dzhenisa zwi dodombedzwa zwi no kho ṱoḓiwa zwine ndi zwine zwa vha zwone zwine zwavha zwi kho ṱoḓiwa kha khumbelo heneyo, musi wo no fhedza i do sumbedza uri hu ḓovha na muthu ane a ḓo u founela ubva banngani, honoyo muthu a tshi u founela ndi ene no ḓovha a khou vha vhudza uri khumbelo yavho yo imisa hani yo phasa naa kana yo feila.

Akhaunthu yo ḓoweleaho ya u vhulunga tshelede i na milayo i sa faniho na ya tshifhinga tshoṱhe nga uri heyi noni yo ḓoweleyaho muthu uya swikelela u dzhia masheleni awe naho a songo swikelela zwe a vha a kho vhetshelwa zwone hayo masheleni, mara arali muthu a tshi kho shumisa a khou vhulunga masheleni kha akhaunthu hei noni ya tshifhinga tshoṱhe i na milayo ine a u koni u soko swikelela tshelede yawu tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe u tshi ṱoḓa.

Akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho ndi akhaunthu ine ni to tea vha to ni tetshela sa bannga uri ni tea u vhea masheleni a linganaho vhugai kha heyo akhaunthu yaṋu, a ni koni na uri ni wane masheleni hayo u swika musi hu tshi pfhi akhaunthu heyo yo aluswa kana yo matshuwara, zwine zwavha zwi kho amba uri u kho yo wana tshelede i fhirisaho ye wa i vhea ngauri i vha yo no ḓa na dzi nzwalelo.

Zwi thusa uri u thoma u ḽa dzi nzwalelo dza diphosithi yau u tshi kha ḓivha muṱuku zwine zwa ufha na tshikhala tsha u isa phanḓa na u vhulunga hafhu kana u tshi khou vhulunga dzi nzwalelo fhedzi kana u tshi khou vhulunga tshelede ye wa thoma ngayo zwi u tshi kha ḓi vha muṱuku.

Nyimele ya u vula dibosithi yo dzudzanywaho zwa thusa uri ndi swikelele tshipikwa tsha zwa masheleni, ndi musi ndo vula akhaunthu yo dzudzanywaho ya minwaha ya fumi ndi tshi khou lavhelesa uri nga hetsho tshikhathi tshelede i ne nda ḓo i wana i ḓo nthusa uri ndi vale zwi kolodo zwiṅwe zwe nda vha ndi nazwo, zwiṅwe he a nthusa zwone ndi zwa uri yo vha i tshi ntendela uri musi ndono swikisa miṅwaha ya gathi ndi a kona uri ndi dzhie iṅwe ya tshelede, ndo vha ndi tshi ri musi ndo ṱangana na khaedu khulwane zwa ita uri ndi si ḓi wane ndi kho to dzhena zwi kolodoni banngani nda ya nda humbela tshelede iṅwe ya heyo akhaunthu nda i shumisa u vala haneyo mavhaka o vuleyaho.

Ndi zwipikwa zwi nonga u dipositha goloi ine wa i takalela kana ine wa i funesa kana u dibositha nnḓu ine wa kho i takalela, ngauri musi ho no swika hetsho tshikhala u vha u tshi vho ḓivha uri ndi gai hune nda khou tama u dzula hone, arali wo no vha na nnḓu zwiṅwe zwipikwa zwi ngavha uri ndi khou tama u badela nnḓu tshikolodo tsha nndu yanga tshoṱhe kana ndi fhungudze tshikolodo tsheneye tsho.

Ee, mobile money i a thusa uri muthu a lange tshelede yawe khwiṋe ngauri a hu na uri u tshimbila lwendo lulapfhu u tshi ya dzi banngani wa vhuya wo hwala tshelede ine i ya kona na u vhidzela mavemu.

Arali life cover yo vha i tshi shumiswa sa thulusi mushumo wo leluwaho une nda vhona u tshi nga u ita kha miṱa ndi wa u khura u itela uri hu dzule muḓini hu tshi khou vhonala ngauri ḓuvha ḽine na vhaeni vha ḓo ḓa ngalo a u ḽi ḓivhi.

Tshithu tshithihi tshe nda tshi pfha nga u vula akhaunthu ya bannga tshe tsha ita uri ndi pfhe ndi sa fulufhedzei nyana kana ndi tshi ṱoḓa u ḓivha ndi tsha uri akhaunthu ya bannga i tea u dzulela i na iṅwe tshelede yo salaho ine ya pfhi ndi ya u fara khadi kana garaṱa yeneyo.

Zwithu zwavhuḓi zwine zwa nga itea arali nda nanga u badela ḽounu yanga nga u ṱavhanya vhukuma ndi zwa uri ndi vha ndo vhulunga kha dzi nzwalelo dzine dza vha dzo tetsheliwa dzone, zwi tshi khou tshimbilelana na uri ḽounu heneyo i khou dzhia tshikhala tshingafhani na zwa uri ndi vha ndo bva zwikolodoni nga tshifhinga tsha u ṱavhanyedza.

Akhaunthu ya bannga u ya nga ha nṋe ndi tshikwama tshine bannga ya vha yo ṋetshedza tshone hune nda kona u vhulunga masheleni anga nda kona na u wana masheleni anga u bva kha vhaṅwe vhathu kana kha zwiṅwe zwiimiswa ndi si na mbilaelo ya uri masheleni anga a nga xela kana a tswiwa nga vhaṅwe vhathu ngauri hu na tsireledzo nga kha ho.

Tshithu tshithihi tshine vha nga tshi ita tsho fhambananaho tsho fhambanaho ndi tsha uri akhaunthu u kone u i vula hanefha kha inthanethe zwithu zwi no nga luṅwalo kana tsumba vhudzulo hanga nda vha zwithu zwine ndi a tendelwa uri ndi a kona u zwi rumela nga email.

Arali bannga yanga ya ri ndi nga kona u badela ḽounu lwa miṅwaha minzhi zwi nga nnyita uri ndi di pfhe ndi tshi takalela u ḓidzhenisa kha hetsho tshikolodo tsho raloho tshine nda vha ndi khou lavhelesa uri nga heyo miṅwaha yo ambiwaho kana yeneyo miṅwaha miṱanu na u tshi badela ndi nga kona u tshi badela nga u ṱavhanya nda fhungudza heyo miṅwaha miṱanu.

Tshithu tshithihi tshine nda nga ṱoḓa vha tshi tshi bvisela khagala vhukuma musi zwi tshi ḓa kha u badela ḽounu zwi nga vha zwa uri arali nda i badela nga miṅwaha i si gathi i sa linganiho na ine nda khou tetshelwa yone ndi vha ndo vhulunga vhugai.

Nyeletshedzo nthihi ine nda nga i ṋea khonani yanga ane a khou takalela u hadzima tshelede i nga vha ya uri musi vha tshi ita dzi mbadelo vha songo lilela nga maanḓesa u tou badela yeneyo tshelede yo tiwaho fhedzi uri arali vha na iṅwe tshelede ya nṱha kha vha engedze ngauri zwi ḓo vha thusa uri tshikolodo tshavho vha tshi fhedze nga u ṱavhanyedza.

Zwine nda nga vhudza zwone khonani yanga nga ha mobile money zwo leluwaho ndi zwa uri mobile money i vha thusa uri vha kone u badela vha tshi khou shumisa lutingokhwalwa lwavho, vha kona hafhu na u rumela tshelede kha mashaka na dzi khonani vhane vha dzulela kule, ṱhaṅwe na dzi bannga vha tshi khou shumisa lonolwo luṱingothendeleki lwavho.

Arali luṱingo lwanga lwo vha lu walet zwithu zwine ndo vha ndi tshi nga ṱoḓa u zwi vhulunga khayo ndi dzi garaṱa dzanga dza banngani na dza mashophoni na basa yanga.

Arali muṅwe muthu a nga mpha nḓila ya u fha head start kha ya masheleni kha muṱa wanga zwine nda nga humbula zwone ndi ndindakhombo ya vhutshilo hanga ngauri na musi ndo ndi si tsha vha shangoni zwi amba uri vha muṱa wanga a vha sali vha tshi shengela.

Mbudziso dzine nda nga dzi vhudzisa dza u thoma arali ndi khou ṋewa thendelano ya u badela nga baḽuni ndi ya uri musi hu tshi ḓa u guma tshikolodo tshine ndo tetshelwa tshone tshine nda ḓo vha ndi khou badela tshone hu tshi vho dzhena iyo baḽuni zwi ḓo konadzea naa uri ndi lambedziwe nga masheleni a uri ndi kone u badela baḽuni yeneyo.

Muhumbulo wo leluwaho une nda nga vha nawo musi ndi tshi fhindula muthu ane a ri u kha ḓivha muṱuku u vhilahela nga ha life cover, ndi wa uri musi ni tshi kha ḓi vha muṱuku zwi ita uri dzimbadelo dzanu dzine na tea u dzi badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi dzi vhe dza fhasi ngauri vhavha vha tshi kha ḓi ni vhala uri ni muthu a si naho a siho kha risiki khulwanesa u fana na muthu o no aluwaho zwenezwi ya ni vhulungela masheleni.

Tshiṅwe tshithu tshine nda nga vhudza muthu a sa fulufheli ho mobile money ndi tsha uri mobile money yo vhulungea nahone u kona u ita u huṅwe na huṅwe tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe u sa kaleliwi tshikhathi tsha uri hu vala tshifhingaḓe.